Iziphumo ezilungileyo zokugonywa, kukuba abantu bayakhuseleka kwiCOVID-nineteen ngendlela yoba umntu xa ethe wazifumana echaphazeleke yiCOVID-nineteen, akaye afe xa ebegomile. Futhi loo nto ithintela uba iCOVID-nineteen ingasasazeleki kakhulu. Iziphumo ezimbi yile yokuba abanye abantu nangona kungavamile baye babe neempendulo ezinzulu zokugonywa. Kodwa oku kuqhelekile, kuxhaswa ngokukhawulezile kwizibhedlele.

Impilo yendoda ephile kakuhle ngokwasengqondweni okanye engananto eyiphazamisayo engqondweni yayo, ichaphazela ukuba usapho lwayo iluphathe kakuhle, ilunakekele, ilukhathalele futhi. Kodwa ke umntu onesigulo esisengqondweni okanye engekho rayithi impilo yengqondo yakhe engutata ekhayeni, uye angakwazi ukumelana nokukhathalela usapho lwakhe. Angakwazi nokumelana nezinto angathi abhekane nazo ekukhuseleni usapho lwakhe. Kwamanye amaxesha uye abe ndlongondlongo kusapho lwakhe, angabikho, angabi ngumntu olungileyo kubo abo ahlala nabo ekhayeni lakhe.

Umfazi unalo ilungelo lokuba atsho uba akafuni ukuba nabantwana ngezizathu zakhe kuba eMzantsi Afrika amalungelo abantu besifazane athi, umntu ngamnye ongumntu wesifazane unalo ilungelo ngokuthi ufuna ntoni ngokomzimba wakhe. Akumelanga ukuba anyanzeliswe ekwenzeni into angafuni ukuyenza. Loo nto ayitsho, ihambelana nokuthi like noba utshatile, unelungelo lokuba angafuni ukuzala abantwana xa engafuni yena. Noba indoda yakhe ayivumelani na loo nto kodwa lilungelo lakhe ukuba athi akasafuni yena ukuba nabantwana.

Ayikho into ejongisayo futhi ingekho nento engenza umntu abe neentloni ngesimo sempilo yakhe kuba xa ethatha iipilisi azinikiweyo ngoogqirha bakhe, bemnika ngoba bezama ukunceda impilo yakhe. Yena kumele loo mntu owo athathe imiyalelo kagqirha wakhe, atye amapilisi wakhe ngendlela axelelwe ngayo. Angajongi ukuba abanye abantu bazothini kuba kuncedwa yena nempilo yakhe ukuba ahlale erayithi, esesimeni esilungileyo.

Urhulumente kumele asasaze kwizibhedlela zonke abantu abakwaziyo ukuthetha nabantu. Abantu abafana nabantu nje abanjengee-therapist okanye oonontlalontle. Abantu abazokwazi ukuba bahlale nomntu phantsi, azive ekhuselekile xa ethetha nabo. Abasebenzi basesibhedlela, bona kumele bathi xa bebona loo mntu bamdlulisele kuloo mntu lowo obekelwe abantu abanjalo uba athethe nabo ukuze bazive bekhuselekile futhi yonke into abayithethayo bezoyazi uba ayizuphumela ngaphandle. Ngaphandle kokuba bazoncedwa ngurhulumente ngokomthetho uba kulungiswe, kwenzeke ubulungiswa ekubeni bexhaphazekile.

Kumele atye ngendlela enempilo aciphise ityiwa. Ityiwa eninzi inyusa izixinzelelo lwegazi, kungcono ungagqithi ku-one teaspoon ngosuku. Futhi azilolonge maxesha onke, avuke mhlawumbi abaleke noba ziikhilomithazi ezimbalwa ukuthi agcine igazi lakhe lisempilweni. Anciphise umzimba onzima kakhulu, angabi over-weighted. Phulukana nokuncinane nje kwesi sindo sokunceda kakhulu ekwehliseni uxinzelelo. Nokutshaya, ukutshaya kubangela ukuba imithambo yegazi iqine. Kumele ayeke ukutshaya.

Into abanozifumana kwizibhedlela zikarhulumente abantu abanganalwazi ngazo, eyokuqala lunyango lwezempilo yengqondo, Unyango lwabantu abaphila ngokungapheliyo, unyango lwezifo ezingxamisekileyo, iinkonzo zokufundisa nokukhuthaza lwezempilo. Iinkonzo zokufumana unyango lwamazinyo, unyango lwabantwana, unyango lwezifo zabafazi, uncedo lwezempilo ngomlomo, unyango lwemisebenzi yokubuyisela, unyango lwabantu abadala. And izibhedlela zikarhulumente azipheleli nje ngokunika amayeza kuphela, zinonyango oluninzi abantu abangalwaziyo kodwa xa benozimisela ngokuthi bakwazi, bafune ukufunda ilentoza, izinto ezikhitshwa sisibhedlela sikarhulumente bangathi bazazi bangazuza kuzo.

Ukuze ungaphulukani nobomi bakho kwixesha elinjalo, hlala uzolile, ungabavusi umsindo. Landela imilayelelo yabo xhalabileyo kodwa uzolile. Qwalasela izinto ngendlela engabonakaliyo, musa ukwenza izenzo ezinokubonakala ngathi zizosongela. Emva kokuba bekhwelekile, fowunela amapolisa ungachukumisi nto kwindawo yesigameko. Bhalela phantsi iinkcukacha ozikhumbulayo usetyhafeni.

Ndingalisela kuba ndiyazi uba amayeza esiXhosa aluncedo nawo empilweni zethu. Kuba kudala zingakabikho kakhulu izibhedlela, abantu babeye basebenzise amayeza esiXhosa esiNtu ukuziphilisa kwizigulo ezinyangekayo ngawo. Ngoko ke umama wam xa enondizisela intelezi okanye elinye iyeza lesiNtu elizothintela isisu sam ndingalisela, kuba kwangexesha ndisemncinane bendiwasela futhi ke ayaphilisa, ndinabo ubungqina baloo nto.

Mna ngokokwam, andikaze ndifune ukuhlisa umzimba wam okanye ukuwunciphisa kuba ke uhlezi vele usempilweni. Kodwa ke ndinaye umhlobo wam owake wazama. Bamchazela ababemcebisa ukuba makazame ukuthenga isiyobisi okuthiwa ngumthunzi weenkukhu. Bathi uya kusenza asitshaye, siyawumhlisa umzimba. Kodwa ke loo nto zange isebenze kuba vele isiyobisi asehlisi mzimba. Ngoko kwakuthiwa simosha ntoni? Impilo yomntu.

Ndingacebisa uluntu uba lwahlule izindlu ezisetyenziswa njengendawo yokuphekela. Xa kunokwenzeka umntu ephekela ngaphandle okanye kwindawo eyahlukeneyo nendawo yokulala, ayenze loo nto ukuba kunciphisa ukuba kungathi kusuke ilahle apho ebepheka khona liyothintela into enje ngekhethini okanye ingubo oko kwenze umlilo. Urhulumente ndingamcebisa ngokuba akhe izindlu ezingcono ezikhuselekileyo ukuxhasa izindlu ezisemgangathweni. Kunokunciphisa isidingo sokuhlala ematyotyombeni, kuba amatyotyombe ngawona adla ngokuba nemililo emininzi, kuba ahlalelene futhi akakhiwanga ngendlela elungileyo.

Ndingaye ndihlale naye phantsi, ndithethe naye. Ndithi mhlobo wam endimthandayo, ndiyakubona ukuba izinto azikho lula ngoku emva kokubeleka. Ukuba uziva udakumbile okanye udinwe gqitha, oko kuqhelekile kwabanye aboomama abaqeda kubeleka. Kodwa mhlobo wam kubalulekile ukuba uthethe nogqirha wakho malunga nendlela oziva ngayo, banokunceda kwaye kukho intombi ngokufunda uncedo. Ndilapha ndiyakuxhasa kwaye ndifuna ubuyele kwisimo sakho esiqhelekileyo, ube rayithi.